Go romela madi ka mogala, go nolofatsa gore motho o mo romelang madi, a e kry-e ka bonako, ebile a e kry-e go sa patelwa ditšhelete tse dintsi gore a tle a e kry-e, le gore wa go e kry-a e feleletse e sa short-e. Ee o teng moputso o o duelang ga o romela madi, go ko go bo ten rand, go ya ko go bo hundred to hundred and fifty rand, gwa.

Ditlhokego tse di botlhokwa, ke ID number ya gago, e leng gore ke identity number ya gago kgotsa passport ya gago, ya nna proof of address, gwa nna le di-fingerprint-e tsa gago, le number o e berekisang, telephone number kgotsa cell phone number, ya nna le email address.

Ne ka mmotsisa ka re Forex-e bereka yang, and-e e le gore Forex-e ke minimum amount e feng e we kenyang, e leng goreng e ka go thusa go build-a credit-e mo Forex-e. Nka mmotsisa gape le gore, a na Forex-e ke ntho e tlo go leader-ang financial freedom and Forex-e e tlhakane thata le bo fraud-e kgotsa bokurukuru.

Ditsela tse di dirisiwang mo boemong jwa go dirisa mokgwa wa go adima madi ko bankeng, ke go tlhola gore o na le payslip, o eligible na gore o ka kgona go patala and credit score sa gago se eme yang. Dilo tse, ba tlamile ba di tsenye gore batho ba kgona go patela ko dibankeng kgotsa ba kgone go bona gore o a kgona go patela ko bankeng, ke di-interest rate. Di-interest rate di a kgona go thibetsa gore o se ka patela tšhelete e ntsi, or o sa patela e nnyane gore o se ka gonne o fetsa sekoloto sa gago, maar-a ba go thusa gore o kgone go patela sekoloto sa gago o se fetse, ke di-interest.

Go botlhokwa thata ka gore batho ba kgona go itse madi a bone gore a ya kae, le gore ke dilo tse feng tse ba ka tsenyang mo go tsone madi a bone gore a kgone go gola, ba di bitsa di-investment. Go botlhokwa thata ka gore madi ke seo se le se sengwe se batho ba se batlang, batho ba mmerekong ba batlela madi and-e go siame tota gore o itse gore madi a gago o a isa kae, o itse gore madi a gago a kgone go agela bokamoso le bana, le bana ba ba latelang le ditlogolo tse di latelang. Financial freedom e e botlhokwa thata, e botlhokwa thata.

Mo bankeng mo, ha o tlo go bula akhaonto ya interest rate e ko godimo, o ko godimo, e ka go thusa tota ka gore tšhelete o ile go e tsenya ka mo o, ile go nna le a higher return. Interest rate e, e thusa gore tšhelete e e mo bankeng ya gago, ga go ntse go ya ka mengwaga kgotsa dikgwedi kapa three months, kapa six months, kapa eighteen months, kapa thirty-six months or kgotsa twenty-four months, e dutse mo bankeng, ile go oketsega ka di-interest rate. Kgotsa, ga o e goga o e tlogetse ka bonako, or wa e tlogela, interest rate e le, ke tšhelete ya rona re ile go e tsaya or kgotsa ke one re ile go e tsaya, re e beela ko thoko, e le tšhelete ya banka.

O ka dira gore o dule o na le di-exchange rate-e, o itse gore le dilo tsa mo lefatsheng le o leng mo go lone, di bitsa bokae. O itse gore le tšhelete ya gago, ge setse e le in the currency ya country eo o leng mo go yone.

Mo bankeng ba lebelelang payslip, three months bank statement kgotsa six months bank statement, ba sheba gore o bereka kae, ba sheba credit score sa gago, ba etsa le background check-e.

Eya nna le babereki ba ka, ga re ka tsena mo stokvel-eng, sa go boloka madi, se ka re thusa tota. Nka ba tlhalosetsa ka ba bolelela ka re, mo stokvel-eng se, le le babereki ba ka, la go tsenya tšhelete mo akhaontong e ritseng, ra go beya tšhelete rorotlhe, tšhelete e leng bokana. Ko mafelong ga jaar-a, ga e le gore re tlo go share-a tšhelete eo mo, botlhe babereki ba ka, ba ile go tsaya tšhelete eo ba e berekisa dilo tse ka ne ba batla go di berekisa, ba di tlhoka. Go tshwana le go rekela bana uniform-o ya sekolo, kgotsa go aga ntlo, kgotsa go reka koloi, kgotsa go reka diphahlo tsa ko ntlong, kgotsa go ba thusa mo ka ne ba tlhoka tšhelete eo ko teng.